Ukuba nomshwalense wezokuphila kukunikeza ukuthula kwengqondo, ukulondeka nokwezimali, nezivikelo kwabathandayo. Ngezizathu zokuthi uma uma ilunga lomndeni lingalimala manje, kuthiwa selisesibhedlela, isibhedlela bese umusa esibhedlela, mhlampe esibiza, esidurayo, noma esiphezulu esiyibizayo. Umshwalense wona lona angakukhokhela, ngoba izimali zakhona ziyaphuma, zikwazi ukukhokhela futhi ziyakusiza wena ukuthi ungalibeli ucabanga kakhulu ngokuthi, imali uzoyithathaphi, nokuthi ezinye izinto uzohlanganisa nani, kuphume le imali le edingakalayo ukuze kusizakale lo muntu osesibhedlela. Futhi uma sekuthiwa ilunga lomndeni nakhona liyashona, uyakwazi umshwalense ukukusiza, ukukhokhele, ukukhokhele bese uyakwazi nawe ukungcwaba, noma ufihle loyo muntu, ilunga lomndeni lelo elingasekho emhlabeni.

Imizwa osuke uyizwa, imizwa ngale imizwa osuke uyizwa ngaleso sikhathi imizwa yokujabula yokuthi ekugcineni lento obuyenza isivele yaphumelela nayo. Kodwa uma lo osebenza ebhange eseqala ukuchaza izinhlawulo zokuhoxa ngaphambi kwesikhathi, uyakhathazeka ngesizathu zokuthi, empilo angeke uzuthi uyayazi. Kungase kwenzeke izinto, izimo, kungase kube khona izimo ezithile ezidinga ukuba uhoxise le mali kungakashayi isikhathi, ngenxa yokuthi kumele unakekele lezo zidingo ezisuke zizovela ngaleso sikhathi. Manje leyo mali osuyifakile izobe izophuma ingasaphelele, izophuma isishoda ngoba bazobe sebethathe inhlawulo ngokuthi imali uyihoxe ngaphambi kwesikhathi. Manje nakho lokho kukodwa kukwenza uzizwe ungasathembi kahle hle ube ucabange kaningi.

Okokuqala, kungaba ukuba imali sikwazi ukuyishintsha kanjani. Sengishelo ukuthi imali esuka khona e-London ize la e-South Africa, futhi nemali esuka la e-South Africa iye e-London. Uma lokho kungakwenza kube lula, uma lokho kungenzeka kungenza ibhizinisi nalo futhi okunye kube lula, ngoba uma esekwazi uma engathola manje, i-customer noma umuntu uzothenga khona le e-London, uzodinga indlela yokuthatha imali yalena ayibuyise ngapha ibe irandi, bese adinga imali azoyithatha ngapha ayibuyisele ngale. Manje uma kungalungiseka leyo nkinga leyo, izinto zingaba lula ngakuyena.

Ukuvula i-akhawunti nozakwethu impela kungenze ngazizwa ngijabulile, kodwa uma sesiba nemibono ehlukene ngokuthi iphathwe kanjani le-akhawunti, ngingabe nokungasathembi, ngoba ekugcineni kosuku singathi ayi, eyi, izophathwa ngendlela ewukuthi ngendlela ewukuthi. Bese singagcine isixabanisa futhi sibe sivele singasabhekani, kuliwe impela, bese lona leli bhizinisi leli ebesilizama, bese liyashabalala liphele.

Ukuthumela kwami imali endaweni yasemaphandleni, bekulula or bekungelula ngoba uma ngingasasebenzisi izindlela lezi ezijwayelekile lezi zokuthumela imali, kona ukuthumela nokuthola imali kuvele kube ngumsebenzi onzima. Kusokolisa mina, kuphinde lusokolise naye lo okumele athole yona le mali le ayidingayo ukuze asizakale. Manje uma uma ungasebenzisi indlela le ejwayelekile ukuthumela imali noma indlela lekhona ukuthumela imali, kubanzima uma ususebenzisa le ekhona le entsha, idala izinkinga eziningi ngoba abanye abakwazi ukuyisebenzisa le ndlela yokuthola imali. Uthi umuntu uyamchazela, afike athi ube nenkinga ngoba yena akayazi lento omfake kuyona, noma le ndlela othe akathole ngayo imali.

Ngingazizwa ngikhungathekile, ngezizathu zokuthi ngingafuna ukwazi ukuthi yini eyenza imali iphakame, futhi iphakamiswa yini kuwowonke lonyaka lona, siyini isizathu sokuthi izoze iphakame. Futhi ngingafuna bangichazisele kahle ukuthi kwenzakaleni izoze iphakame, ngoba ngifuna ukuqonda ukuthi imali yami ishonephi. Ngingavele ngithathelwe imali bese ngithi ngiyaqonda ngokuthi bathi kumele ngiyiqonde, kumele ngilandiswe ukuthi kwenzakaleni izoze iphakame, isizathu siyini emva kokuthi isemva kwalesinqumo sokuthi iphakame.

Ukuqala kwami, ngingaqala ngithi, siyaxolisa ngokukuphoxa ngokuthi ulindele isikhathi esincane sokuthi isikhathi sepholisi sokuthi ibe isilunga, kodwa kule khampani lena kusebenza ngesikhathi eside. Manje ngingathokoza uma ungangizwa futhi ungicabangele ukuthi ngizama ukukusiza lana. Futhi okunye kwezinto, siyaxolisa ngokukuphoxa ukuthi ngoba ubulindele isikhathi esifishane, kodwa kule khampani yethu kukhona isikhathi eside. Kodwa lesikhathi eside siza nokuhle kuphela ngoba uma le mali usuyithola, uyithola isiningana, awuyitholi ifane nalawa amanye amakhampani. Manje, ngalokho ngicela ucabange ukuthi le mali le ehleli njengamanje ihleli izokwesiza, futhi izophuma isiningi, futhi izonakekela lezizidingo zakho lezi ozobe usunazo ngaleso sikhathi.